Gore le tshameke metshameko e le gore le ka tsamaisa nako, ke gore le dlale bolo or netbolo or metshameko o mongwe le o mongwe fela gore le kgone go tsamaisa nako.

Ee e fokoditse dilo tse dingata ka go tshamekela ko ntle since re ba le di founu tse e leng gore di tšhentsitse batho di tlhaloganyo gore bana ba sa tlhole ba dlalla kwa ntle.

Go tshameka metshameko le gore o tseneletse go kgatlhisa thata ka gore le ka tshameka ntho nngwe le nngwe jaaka pele-pele kgale sele.

Metshameko ya kajeko e tshamekiwa ka founu or PlayStation or le ka laptop.

Ka gore metshameko eo e ntsha bodutu thata le gone ga o tshameka ka founu, ka mogala.

Motshameko wa mo inthaneteng, nna ke o tshamekang ga ntsi ke FC mobile ya founu u or di game tse dingwe tse tsa mo inthaneteng tsa go tshameka. Ke tsone tse e leng gore di a tshamekiwa mo matsatsing a na a ka jeko.

Ya ka metshameko ya mo inthaneteng ke gore, ke itshamekela bolo ya inthanete online.

Nna metshameko e ke e tshamekang e tlhoka data o mongwe ga o tlhoke data go a depend-a gore o batla go dlala metshameko e feng.

A download-e metshameko e leng gore ga e tlhoke data ka data ya ene motho oo or ka data ya mo ntlung, ya mo lapeng.

Bophelo ba pele bo ne bo le thata, le gore e rutile batho ba ba ntsi inthanete ge ne ba gola.

Ke metshameko e leng gore e tswile mo tseleng jaaka di YouTube ga o search-a dilo tse e leng gore di tswile mo tseleng le mo inthaneteng ya website, le yone ke yone metshameko e leng gore ga ya siama ka gore batho ba bangwe ba tshameka, metshameko e tswileng tseleng mo inthaneteng.

Gantsi ko magaeng ba sokola thata ka inthanete, ka gore network ya bone ga e tshware sentle le gore ga ba na dilo tse e leng gore di kgona go connect-a di network-e tsa bone go differ-a ka magae gore ke magaeng a feng a ntseng sentle le a feng a sa nnang sentle.

O tlhoka fela data gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng le founu ya touch screen.

Ke go shebelela bolo ka inthanete, ka TV or le ka founu ya gago ke se tlhaloganya thata setori se se kwetseng fa, ebile sa kgatlhisa.

Ba tshameke fela metshameko e ntseng sentle mo screening.

Ba ka tshameka fela metshameko ya di Words, Candy Crush, le di Bubbles fela ka gore santsane e le bana ga ba ise ba tlhaloganye metshameko o leng gore o tshamekiwa ke batho ba ba tona.

Ke di toy le ka di tena, gape le ka di rope go tshameka kgati le di thini gantsi le di toy gape.

Bokgoni ba go itlama dilo le gore bana ba kgone go tshameka sentle mo motshamekong wa bone.

Motshameko wa tenese o tshamekiwa ka di rocket roll tsa teng le gore o tshamekiwa ke batho ba babedi ba ba tshamekang motshameko wa tenese.